Ukwakha izinkundla zemidlalo ezizokwazi uku-accommodate-a labo abakhubazekile, ziphinde kube nemidlalo ethinta labo abakhubazekile.

Ngicabanga ukuthi kwaqala njengothando, ekwenza ngothando nokuqhuba ikhono lakhe engabheka nzuzo namali, okuthe abantu uma bebona ubuhle bekhona lakhe base begcina bezithenga izinto, bethenga umsebenzi wakhe kanye nemikhiqizo yakhe. Wagcina esenza imali engaphezu kwabeyilindele.

Ukushoda ezifanele kanye nezinsizakusebenza, kuphinde kube ukwesela ukwesekwa kuziphathimandla zomphakathi.

Ukuyikhela indawo yokuyigcina lapho okuzothi uma kuqedwa ukudlalwa noma ezemidlalo bese iyawashwa igcinwe khona kungabi noma ubani ofinyelela kuleyo ndawo. Kube nabantu abakhethelekile.

Ukwenza imigubho noma imicimbi ezofaka imidlalo yesintu. Uma sebebema isizukulwane ezincane kanye nentsha ukube ibe yingxenye yembuskiso. Lokho kuzokwenza ukugqugquzela intsha ukuba iyithande imidlalo yesintu.

Kungaba imidlalo efana nokubhukuda, ibhola likanobhutshuzwayo, ibhola lomnqakiswano kanye nokugijima.

Kuyadumaza ukuhlulwa umdlalo phambi kwabangani ngoba uzibona uyisahluleki. Lokho kukuqedela umdlandla yokuqhubeka nokudlala, kodwa njengengane akufanele ukufake ekhanda, ukuze kungalimazi.

Ngingadinga utshalomali olukhulu ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngoba ukuqala kancane kuba nzima uma umsebenzi ungasaphumeleli ngendlela, kanti uma unotshalomali uyakwazi ukuqhubeka noma umsebenzi ungasenzi kahle ngendlela obuyibhekile.

Umdlalo we-chess uyangihlula ukuwulandelela kanti nothando lawo anginalo uma ngiwubuka, nogqozi lokuwulandelela ilona olungekho.

Umuzwa oyinjabulo ngoba ungabe wazi ukuthi uthola imali ngento ewumsebenzi wezandla, okulula ukuyenza engadingi futhi izinsizakusebenza eziningi, ngakho imali kukhomba ukuthi ungaqhubeka ulokhu uyithola noma inini ngokusebenzisa izandla kuphela.

Umuzwa wokuba munye, nihleke, nijabule, nixoxa kanye nokuhlanganyela ndawonye yikona okwenza uzizwe usondelene nabangani bakho, nokujabulisa kakhulu.

Kufanele wamukele ukuthi yonke into inesikhathi kanti futhi akusiwona wonke umuntu odalelwe ukuphumelela ngendlela efanayo neyabanye. Ngakho linda isikhathi sakho noma uqale phasi, wenze ngenye indlela ekuyiyona mhlampe hlezi ikuphumelelise, ikudalele neholo.

Yebo, zikhona okufana nokubaza kanye nokubumba. Ngikubona kuwumsebenzi omuhle kakhulu nongakujabulela okufunda ngawo, nokuchitha isikhathi ngawo noma ngabe angisenzi inzuzo kuwona.

Njengayo yonke into, ukuhamba kwesikhathi nokushintsha kweminyaka, imidlalo ishintshile. Thina ngesikhathi sikhula imidlalo esasiyidlala yayihlobana nokukhula kwethu nesikhathi esiphila kuso. Kanti imidlalo edlalwa yizingane zamanje ihlobana nesikhathi, nenkathi abaphila kuyo nokukhula kwabo.

Yebo, ngake ngafundisa umdlalo wesintu obizwa umlabalaba. Kwabajabulisa kakhulu ngoba bakumdlalo abangawazi kanti uma usuwudlala, umdlalo othokozelekayo futhi uchitha isizungu.